Ummandla ococekileyo ucebisa umngcipheko ophantsi weengozi zempilo ezifana nocoliseko kunye nezambuzane. Ukuba neevenkile kunye nezikolo ezikufitshane kunokubonelela ngokufikelela kwezinto eziyimfuneko ezifana neevenkile yokutya kunye namaziko emfundo, ndingabeka phambili indawo yokuhlala ecocekileyo.

Ndingathanda ukuphonononga uhlahlo lwabiwomali lwam ukuze ndibone ukuba ndinokwaba isixa semali esifunekayo kwidiphozithi encinci. Ukuba andinayo imali efunekayo, ndingacinga nokuhlengahlengisa isicwangciso sam sokugcina imali ukuze ndifikelele kumda wediphozithi encinci. Ndingaphanda ezinye iiakhawunti zogcino lwesivuno esikhulu ezemfuno zediphozithi ezisezantsi. Ekugqibeleni ndiza kubeka phambili iinjongo zam zemali kwaye ndithathe isigqibo sokuba ndivule iakhawunti ekuhambelana nesicwangciso sam semali sisonke.

Ukuboleka imali ebhankini nokuboleka kumbolekisimali ongekho sesikweni kwahluka kakhulu. Iibhanki zibonelela ngeemalimboleko ezinenzala emiselweyo, imiqathango yokuhlawula ecacileyo kunye nokhuseleko olusemthethweni lwababoleki. Ngokwahlukileyo koko, aba babolekisa ngemali badla ngokubiza inzala eninzi kakhulu, basebenzisa iindlela zokubolekisa ngemali, yaye banokubhenela ekucitshisweni okanye ekugrogriseni ukuze bahlawule.

Sivuyisana nawe ngokucinga ukuthenga ikhaya lakho lokuqala. Ndingavuya ukukunceda ujonge inkqubo yeemboleko, ukuhlawula idiphozithi kubonisa kumninimhlaba ukuba uzibophelele ekuthengeni kwaye unesabelo semali kwiprophathi. Ngedipozithi uya kuba nemalimboleko encinci nto leyo inokukhokelela kwiintlawulo eziphantsi zenyanga. Idiphozithi inciphisa umngcipheko wababolekisi njengoko utyala imali yakho.

Anti, ndingakuvuyela ukukunceda uzive ukhululekile usebenzisa iephu yebhanki ephathwayo. Ngale ephu unokulawula ngokulawula iiakhawunti zakho, ugqithaise imali kwaye uhlawule amatyala ukusuka, kubuntofontofo bekhaya lakho, okongela ixesha kunye nomzamo. Iephu ikwabonelela ngohlaziyo lweentengiselwano yexesha lokwenyani kunye nezilumkiso.

Ndiyayibulela inkxalabo yenu kodwa ndijongene nomba wokuhamba kwemali okwethutyana kwaye ndisebenza ekuyilungiseni intlawulo yesabelo sam senyanga ngokukhawuleza. Ndicela nindinyamezele, ndiza kucinga uhlaziyo malunga nenkqubela phambili yam kwaye ndiyabulela ukuqonda kwenu ngeli xesha linzima.

Kukho iindlela ezininzi zokufaka imali kwiakhawunti yebhanki yomntu ebandakanya ukudluliselwa kwemali nge-elektroniki, open brackets EFT close brackets. Idipozithi ngqo, ukudluliselwa kwefowuni, ibhanki yeintanethi, ii-apps zebhanki ezihambayo, iziliphu zediphozithi zebhanki kunye needipozithi ze-ATM.

Oko kuvakala ngathi sisikemu sephiramidi sakudala kwaye ndinexhala lokuba bubuqhophololo. Isithembiso sokuba sisityebi ngokukhawuleza nangokwenza umgudu omncinane sisoloko siyinto entle kakhulu ukuba sibe yinyaniso. Ngokucela ukuba uhlawulwe imali kwaye ufune abanye inkampani inokuthi ivelise ingeniso kumalungu ayo kunokuba idale naliphi na ixabiso lokwenyani. Lo mzekelo awuzunzile kwaye uxhomekeke ekufuneni amalungu amatsha rhoqo.